a yi tsakeriwi a yi tsakeriwi eAfrika-Dzonga hikokwalaho ka maxelo yo kufumela naswona a yi tsakeriwi hikokwalaho ka ti leti nga nyawuriki hi swona swilo swa ku leswi endlaka leswaku a ice yi nga tsakeriwi etikweni ra ra Afrika-Dzonga.

Lowu mina va nga ndzi byela wona i wa ku va na a ku na xin'hwanyatana xin'wanyana lexi a xi tshama e emakaya yo hlupheka xi heta xi xi thumba hi buti un'wanyana, buti lweyi a ganyile swinene kambe nakona buti lweyi u u u n'wi tekile hikokwalaho ka ka mahanyelo ya yena lamanene, se lani a tshama koho a tshama na manana wa yena wa manana wa yena a nga n'wi khomi kahle a n'wi hlupha, manana wa yena u salile a hlupheka, xin'hwanyatana lexiya xi yile xi ya hanya evutomi bya kahle ni ni buti luya a nga n'wi teka.

Nkoka wa rihanyo ra miri ku hanya kahle emiehleketweni, vuswikoti bya vutomi, vuswikoti bya ntshamisano na ku antswisiwa ka matirhelo ya tidyondzo, hi swona swa nkoka, hi swona nkoka wa wa swa mitlangu eswikolweni.

Avuxeni swichudeni, mitlangu yi nga tlakusa rihanyo ra miehleketo hi ku hi ku hunguta ntshikelelo, ku antswisa miehleketo, ku aka ku titshemba, ku dyondzisa vuswikoti bya vutomi. Hlanganyela swipano, ringeta ntlangu lowuntshwa kumbe u tlanga ni vanghana. A hi rhangiseni rihanyo ra miehleketo hi sungula ku famba, inkomu.

Ndzi titwa ndzi tsakile hi ku humelela loko hikuva swa hikuva swa ti komba swa ku Afrika-Dzonga yi ti yimiserile eka swa mitlangu naswona vanhu va kona a va a va ta va va tiva ntirho wa vona eka ragibi. Ndzi tsakisa hi swona.

Mina ndzi tsakela mitlangu ya le handle hikuva mitlangu ya le handle mi va mi hlanganyerile hinkwenu mi ti tsakisa mi tlanga, ku hlekiwi, ku , swo fana na sweleswo. Mara ndzi tsakela hikuva hikuva ha kota ku ku ekisesayiza miri wa hina hi va kahle emirini.

Ku tumbuluxa swivandlanene swa swa ntirho, ku tumbuluxa mintirho, ku hlohletela vubindzurisi, mintirho leyi tumbuluxiweke hi mitlangu, vadyondzisi, vafambisi va swa mitlangu, vaxavisi va mitlangu, vatsari va mahungu, vaendli va switirhisiwa na vafambisi va switediyamu.

Ndzi nga vutisa ndzi nga vutisa Caster Semenya i yini lexi susumetelaka ku ku navela ka wena na ku tiyisela hambileswi ku nga na ku nga na njhekanjhekisano, xa vumbirhi xana u nga yi tirhisa njhani pulatifomo ya wena ku tlakusa ndzingano na ku nyikiwa matimba eka vavasati na miganga leyi nga le leyi leyi nga eku hlongoriweni.

Ntlangu kumbe vutiolori lebyi ndzi tsakelaka byona i ku ti olola, ku ti olola swi ndzi endla leswaku ndzi va kahle emirini na le miehleketweni naswona swi ndzi endla leswaku ndzi tshama ndzi tsakile ndzi nga vi na ndzi nga vi na emiehleketweni ya mina ndzi nga tshami ndzi ehleketa hi swilo swo tala.

Mbuyelo lowu vantshwa va wu kumaka eka eka ku tlanga ka bolo ya milenge i ku va va i ku va va wina khapu xo sungula, xa vumbirhi i ku va va i ku va va va wina na mali, xa vunharhu i ku va va va kahle emirini, xo hetelela i xa ku va va kota ku kuma swilo swo swo swi endla ku swo swi endla.

Mina ndzi kota ku tlanga netibolo ende ndzi tsakela yona naswona yi ndzi endla leswaku ndzi va kahle emirini hikuva ka tsutsumisiwa ku hoxeliwana na bolo, xin'wana xa kona ku nga va ku ri ku ku nga va ku ri ku hlengeletana, ku phaseliwana bolo, hi xona lexi xi ndzi endlaka leswaku ndzi rhandza ndzi rhandza ntlangu wa netibolo.

Ndzi rhandza ku tlanga netibolo hikuva netibolo ya ndzi tsakisa naswona ndza ndza kota ku wu tlanga, ndza kota ku tlanga netibolo. Hi rin'wana ra masiku ndzi nga tsakela ku ti kuma ndzi ri eka ntlangu wa netibolo ndzi tlanga na vanhu van'wanyana.

I ku tsonana, ndzi tsundzuka ndzi tsona makhelwani wa mina e munyu, mundzuku ndzi va ndzi na mina ndzi va ndzi helelele hi munyu ku kumeka leswaku yena u na wona, ndzi vile ndzi va na nkateko wa ku va loko ndzi ya ka yena ndzi ya kombela u ndzi nyikile, se ndzi sungurile ku vona leswaku loko xilo u ri na xona van'wani va nga na xona u fanekele u va ku nyika, na wehe mundzuku u ta va u nga ri na swona u ta ya u ya kombela ka vanhu lavaya a wu va nyika.

Miganga ya le makaya yi langutene na mintlhontlho yo fana na ku fikelela loku nga nyawuriki eka switirhisiwa na swiphiqo swa timali.

Leswaku a kota ku fikelela lava va nga ta va ti-client-i ku fanekele a anakanya hi ku navetisa eka social media tipulatifomo leti kongomisiweke eka yoga miganga ya yoga ya le ka inthanete.

Ku endla vutiolori swi nga khumba hi ndlela leyinene timhaka ta ntshamisano ku tlula rihanyo ku fana na ku aka vaaki ku hanya kahle ka miehleketo na ku katsa vaaki.

Ina mintlhontlho ya ku cincana ka mindhavuko hi nkarhi wa swiendlakalo swa mitlangu ya matiko hinkwawo yi katsa swiphiqo swa ririmi ku hambana ka mindhavuko na ku va na xihlawuhlawu na ku hlawula.

Mfumo wu nga seketela mitlangu ya laha kaya hi ku hi ku switirhisiwa swa mali ku nyika switirhisiwa na ku tlakusa nhluvukiso wa le hansi, nkoka wa kona i ku nghenelela ka vaaki mimbuyelo ya rihanyo na ku hluvukisa ti-talent-a.

Mali ya vutiolori yi nga kanetiwa, van'wana va swi vona swi ri swi ri vuvekisi bya nkoka eka rihanyo, kasi van'wana va swi kuma swi durha. Ti-gym ti nga nyika minxavo leyi cincacincaka ka kumbe swi hunguto ku engetela ku fikelela.

Mitlangu ya matiko ya misava yi nga kurisa vutirhisani bya ndhavuko na dyondzo eka Afrika-Dzonga hi ku tlakusa ku cincana ka mindhavuko na ku simeka ku tirhisana.

Matiko ya aka vuxaka hi ku tirhisa bolo ya minenge hi ku cincana ka ndhavuko, xa vumbirhi vu diplomas-i bya swa mitlangu na ku xiximana.

Ku tlanga mitlangu ya na vuhluri swi dyondzisa vana ku dyondza eka swihoxo ku tlhela endzhaku eka ku, lahlekeriwa tirha hi matimba leswaku wu ta humelela na ku hlakulela ku tiyisela.

Afrika-Dzonga ri nga kurisa vun'we hi ku tirhisa mitlangu hi ku tlakusa vun'we bya rixaka ku seketela nhluvukiso wa le hansi na ku khutaza ku katsa hinkwavo.

Mphikizano wa mitlangu ya le swikolweni i ku katsa rihanyo ra miri aka titshemba na ku seketela swidyondzeki.

Mina a ndzi rhandza ku nghenelela eka eka ntlangu wa ku tsutsuma na le ka ntlangu wa netibolo, hi swona leswi a ndzi tsakela ku nghenelela eka swona loko swi ri kona exikolweni xa hina.

Ku rhurhela mitlangu ya matiko ya misava eAfrika-Dzonga swi nga tlakusa vupfhumba, switumbuluxaka mintirho, na ku tlakusa xiyimo xa misava hinkwayo.

Hlawula ya wena na makete lowu kongomisiweke na ku endla pulani ya bindzu na maqhinga.

Awara ndzi nga yi tirhisa hi ku huma ndzi ya ndzi ya tshama eswitolo ndzi ti dyela swakudya swa mina, xin'wanyana xa kona i xa ku ndzi nga tshama ekaya ndzi hlaya tibuku ta mina leti ti ndzi tsakisaka.

Ndzi nga va byela leswaku ku fanekele hi huma e trip hi fanekele hi ya etripini. E trip leyi ku ta va ku ri na, ku ta va ku ri na tihotela tihotela leti ti na ti na swo khidela ti na na swimming pool, ti na na na ndhawu laha ni ku nga na swiharhi kona swo swo saseka ni ndhawu ya ku dyela yi kona yo saseka se fanekele hi ti khipa hi ya eka ndhawu yaleyo.

Ndzi tiva yin'we ndhawu ku nga South Africa na mavito ya swipano ku nga, ku nga Mamelodi Sundowns na Orlando Pirates.

Ku tisa ku hleka na ku tsakisa na ku tiboha ehenhla ka swilaveko.

A ndzi ta titwa ndzi hlundzukile swinene hikuva nkarhi lowutsongo wu endla leswaku ndzi nga koti ku titsakisa eka leswi ndzi rhandzaka ku swi endla ende naswona ndzi ta titwa ndzi ndzi ropekile.

Mindyangu ya vona, swileteri swa vona na swikolo swa vona, va nga va seketela va nga kuma nseketelo eka eka muxaka lowu ndzi nga wu letela.

Ina yi vonakala eka mitlangu ya le xikolweni hikuva munhu o nghenelela eka mitlangu ya le xikolweni a ti byela swaku wa hungasa kasi yena u ta hetelela a tiva leswaku u na talenta eka mitlangu yo karhi,

I ku penda, xihoxo lexi ndzi nga xi endla loko ndzi ri karhi ndzi penda i ku ndzi tirhise pende yo tala yo tala eka brush, se swi endlile leswaku e pende ya mina e burachi ya mina yi onha yi onha e ndhawu hinkwayo leyi a ni fanekele ndzi sasekisela eka yona.

I ku kurisa vuxaka na ku hunguta ku va u tshama u ri wexe.

Loko a ndzi ri ni nkarhi wo tala wo wisa a ndzi ta ya entangeni wa swiharhi naswona ndzi tshama ekaya ndzi etlela.

I ntiyiso hi ku ku va ku va na muhlohloteri wa wa wena n'wini swi endla leswaku u va ni matimba ya ku ya emahlweni u tlanga bolo ya milenge.

Mphikizano wa mitlangu wu endla leswaku vana va xikolo va kota ku va na nhlohlotelo loko va va hlurile eka mphikizano loko va nga hlulanga eka mphikizano ku endla leswaku ku va va kota ku tirha hi matimba va ya emahlweni va kota ku tlanga va wina eka mphikizano lowu landzelaka.

Ndzi n'wi vona hi ku yima exikarhi ka vona loko va nga se sungula ku tlanga a va byela minawu leyi fanekele va fanekele va yi endla ebolweni va ri karhi va tlanga bolo, naswona ndzi vona hi loko munhu wo va a vavisekile hi yena loyi a rhangaka a vona swa ku ku endleke yini.

Swi endla leswaku u va kahle emoyeni na le miehleketweni, naswona swi na kurhula ku endla xirhapa.

Vatlangi a va pfumeleliwangi ku ba bolo yi huma emavokweni ya mutlangi un'wanyana.